Fa ne ke pagama sefofane la ntlha mo bophelong, ke nako e ke ne ke ya ko United States of America.

Toro ya me ke go pagama sefofane ka ntlha ya gore ke rata go bona mafelo a a farologaneng ebile sefofane ga se senye nako.

O tshwanetse go ya kwa Flight SA kgotsa mafelo a mang a rekisang ditekete. A tsamaya le lekwalo le bontshang gore ke ene mang le gore o nna kae. Godimo ga moo a duele tekete ya gagwe ba mo neletse yone. A tsamaye a ye ko Nigeria.

Tiriso ya dibese mo toropong ya me ke selo se se tlwaelegileng ebile tuelo ya teng ko tlase.

Karata eno e botlhale e na le go sokodisa matsatsi a mangwe. Matsatsi a mangwe tlhagise gore a ona madi o nale ona mo karateng ya 'go.

Ba kgona go dirisana le go batho pila ebile ba kgona go tshwara nako. Ba netefatse gore o fitlha kwa tirong ka nako.

Batho ba palela go ya mmerekong ka ntlha ya ditraeka tsa dibese. Ba feleletsa ba felletswe ke tiro ka yona tsela e. Godimo ga moo tlamehile ba batle dikoloi tse ding tse di ka ba fitlhisang ko pele.

Gore dibese di tsamaye ka nako e rileng, ga di ye mafelong a tshwanang. Fa dibese di seyo, motho o tshwanetse a batle thekisi kgotsa koloi gore a fitlhele kwa a ye ko teng.

Ke ile ka siwa ke bus ka ntlha ya gore a ya tsena ka nako.

Fa dibese di le mo strike-eng, bapagami ba sokolla go ya mmerekong.

Gore di kgone go fitlhelela bapagami ba tsone botlhe ka ntlha ya gore lefelo le le teng.

Ka nako dingwe e thusa gore motho a kgone go boloka madi mo kgweding yone eo.

Bapagami ba dibese le bona di-driver tsa dibese tshwanetse ba berekisane gore go nne le kutlwisisano e ntle magareng ga bone.

Nka utlwa botlhoko e le tota ka ntlha ya gore dibese ke tsona tse di leng tlhwatlhwa ye e leng kwa tlase.

Go tsamaya ka dinao ke selo se se tlwaelegileng mo lefelong la me ka ntlha ya gore ga se mang kapa mang o nang le koloi.

No overtaking, turn left, turn right, circle, stop sign, Y-Junction le T-Junction le animals ahead.

Lefelo le le tshwanetseng le be le batho ba ba tlhokomelang ba ba tsamayang ba clean-ang ka dinako tsohle hore le bona ba seke ba ifitlhelela ba tshwere dipoo.

Go nna le baesekele go go thusa gore mmele wa gago o tlwaele go dira le gore e go tlosa lefelong le e go fitlhisa lefelong le leng. Dikotsi tse ba ka lebanang le tsone ke ditsela tse tlo reng ga di a siama, ba ka thulwa ke dikoloi kgotsa bona ba ka thula batho.

Go tle be go lefifi gagolo gore dikoloi di ka kgotsa batho le bone ba bone ba ka tsena mo mebileng ba fitlhelele ba thutswi ke tsone dikoloi.

Ditsela o fitlhelele di le metsi, di dibese ga di a tshwanela gore di ka phakisa gore ba seke ba thulana le tse dingwe.